Di-ARV ke tsona tse di ka thusang bolwetse jo jwa HIV, mme di nowa gabedi kgotsa ga raro mo letsatsing.

Go santse go na le dikgwetlho.

Gonne ga gona dilo tse e leng goreng di thusa bone batho ba ba nang le bogole, mme gore re kgone go ba thusa tlamehile go bontshe gore go na le dilonyana tse e leng goreng di a ba thusa le bone ba ipone ba ba amogelesegile mo setšhabeng. Re itse gore a ba sokole fa ba tsamaya mo mebileng kgotsa mo dipalangweng kgotsa go hela.

Ke ka ikutlwa ke itumetse gonne ngwana a katswa a ithuta, a bona a nne le kitso ka thulaganyo ya malapa.

Ga a tshwanela go tsamaya thata, ebile o tshwanetse gore fa a fetsa o belega a dule a ya kwa ngakeng gore ngaka e kgone go lebelela seemo sa gagwe e kgone le go mo thusa ka dipilisi tse e a tlamehileng go dinwa gore a kgone go fola.

Se a nsusumetsa gonne ke bona diphetogo.

Melemo ya go thusa go go ruruga , se ke mogopolo o o siameng ka gonne ditleliniki ga di na melemo eo mme ba tshela ya setso bone ba na le melemo eo ebile ba ka kgona go thusa.

Go tshwanetse go nna le transport-o e leng goreng e thusa bagolo ka dinako tse di itseng, go ba tsaya e ba isa kwa ditleliniking kgotsa dipetlele kgotsa go ka nna gwa diriwa sepetlele se se gaufinyana le magaeng.

Go tshwanetse go nne le lenaneo le le tla rutang bagolo, ka dilo tsa go tshwana le tse.

E thusa go le gontsi gonne e thusa thata.

HIV ke bolwetse bo e leng gore bo kgona go tshelana ka thobalano, puso e dira go tletse seatla gonne e neelana ka kalafi ya yone HIV. E leng, kalafi ya teng e leng ARV. Mme batho ba le bantsi ba kgone go bona thuso ka ntlha ya puso, ka ntlha ya ditiro tsa puso

Ee, ditlhare tsa setso di kgona go alafa malwetsi a thobalano jaaka gonorrhea gonne ditlhare tsa setso di kgona go thusa hela jaaka ditlhare tsa ko dipetlele. Gonorrhea ebile e kgona go go alafega ke selo se e le goreng ga se nne sebaka se atla se be se tsamaya.

Ke ne ke sa kgone go ya mabekeleng, ke ne ke sa kgone go tswela ko ntle ke itshidilola. Mme ke kgone gore fa ke tswa ke itshidilola mo tlung, ke itshidilola mo tlung, ke tsaya nako ke itshidilola mo tlung go a mabenkeleng e ne le tiro e kgolo thata .

Ke ne ke tla boela morago mo thulaganyong gore ke kgone go fola gape, ke nwe dipilisi ka tsela e e siameng ke latele thulaganyo hela yaaka ne ke e latela ga ntlha.

Fa o na le kankere o bona ka go lapa go go sa feleng, sehuba se se sa feleng, go latlhegelwa ga mmele. Mme fa go tse jalo o tshwanetse go tabogela kwa bookelong o ye go tlhola gore nako santsane le teng, gore ba go thuse o kgone go lwantsha kankere.

Nnyaa, gonne ga ese ke itse sepe ebile ga ke itse mongwe.

Batho ba lebeletse go tsaya bagolo ba ba ise ko go tlhokomelwang bagolo teng ga ba tlhokomele wa golo wa bone. Ba shebile go tlhola ba isitse bagolo gore go tlhokomelwang bagolo teng and-e ga go a siama gonne ke bone ba e leng goreng tlamehile ba tlhokomele bagolo ba bone gonne ba ba godisitse.

Tlamehile go tsenngwe ditsela tse e leng gore batho bao batho ba dirisang ditulo tsa maotwana ba kgone go tsamaya sentle, ba kgone go bona le bone gore ba amogelesegile. Tlamehile go nne le ditsela hela tse di siametseng batho bao.

Go botlhokwa gonne batho ba le bantsi ga ba kgone go fitlha kwa ditleliniking tseo, ebile bontsi jwa batho ba sokola. Ebile gape go ka thusa batho ba le bantsi ba ba sa kgoneng go ya go bona ditleliniki.

Dithulaganyo tsa go fepa bana di thusa go le gontsi kwa sekolong gonne dijo tse bana ba di jang ko dikolong di thusa go aga mmele ngwana, ebile gape tse di siametseng mmele wa motho.

Batho ba ba nang le bogole ga ba kgone go thola ditiro, bontsi ba bone ditšhono di le dintsi tse di ga di bone gonne ka bogole. Mme re le batho re tshwanetse go tsaya batho ba ba nang le bogole ka mokgwa o o siameng, re ba tseye hela ka batho jaaka rona gonne le bone ba kgona go dira.

Boitekanelo jwa batho ba ba mo ditirelong tsa go tima molelo, ke boitekanelo jo e leng gore bo tlamehile bo nne mo bathong bo botlhe.

Mafelo a go tshwana le a, batho ba kgona go kopana le malwetse a le mantsi, ba kgona go tshelana malwetse a le mantsi, mongwe le o sa boboleng a kgona a bobotse e le kgale a sa bobole. Mme re tshwanetse go fokotsa bontsi jwa batho kwa dipetleleng.

Ga e se ke dirise melemo ya setso.